Isiko elenziwako kukobana umntwana wenzelwa umnyanya begodu anikezwe igama.

Abakhambisihlelo bamalobolo bobaba kanye nabokghari.

Umntazana osele akhuliswe ngokwesiko kufanele aziphathe kuhle, ahloniphe abantu abadala azihloniphe naye begodu alandele imithetho yakwabo. Ngombana ukukhuliswa ngokwesiko akutjho bona kufanele weqe imithetho yangakwenu.

Sinemihlobo emibili yengwani. Ingwani yinto embathwa ehloko. Sinengwani embathwa ebusika evikela emakhazeni, sibe nengwani embathwa ehlobo evikela bona ilanga lingakutjhisi.

Imbuzi ehlatjwa nakuqeda ukubelethwa umntwana, ihlatjelwa ekhabomkhulu.

Anginaso isiqinisekiso sependulo lena kodwana ngicabanga bona ikomo ekuthiwa yimvabayenyana yikomo ehlatjwa khabo makoti lokha nabalethe iinkomo zamalobolo, yikomo ezokuhlatjwa.

Itjhorholo, yingutjana embathwa bomma ikakhulu ithandwa kumbathwa bomma esele bathethe.

Ukupha umntwana igama kuqakathekile ngombana igama lihlanganisa umntwana nomndeni wakhe begodu igama liyincenye yokuzazisa komntwana emndenini.

Lokha nakuhlongakele isokana alibulungwa

Ubaba ohlongakelwe ngumma wakwakhe kufuze bona ahlale kwakhe angaphumi aye emzini. Kufuze angaseli utjwala begodu kufuze angahlali lapha kunabantu khona. Kufuze bona begodu angabalabali ngesimo sakhe.

Irasu, mncamo ophothelwe owambathwa entanyeni, wembatha masokana begodu nabantazana nabo bayayembatha.

Ngokwesiko, ukuhlambisa kutjho isiko lesintu elenziwa ngemva komtjhado begodu lenziwa babantu bengubo njengencenye yokungeniswa kwabo emzini lapha ayakhona.

Umgade uyadliwa, mrorho nawo odliwako, uneentanga ngaphakathi ngokwebala usarulani.

Ikonyana lebherha yikomo esuka khabo mkhwenyana, iya khabo makoti. Iya kunina likamakoti.

Unosakana ngunina likamkhwenyana. Isibonelo, lokha umakoti nakabona unina likamkhwenyanakhe uthi, ngunosokanakhe. Umbiza ngonosokana.

Ikumbese yingubo yesikhethu, ivamise kukwambathwa khulu bantazana kanye namasokana.

Umtjhotjho wenziwe ngesikhumba, uthwalwa bobaba ehloko.

Usonkomo mumuntu oletha iinkomo lokha nakunamalobolo, kungaba nguyise lesokana.

Amagama amahlanu wobuntazana engiwaziko. Nomhlekhabo, Karisa, Mngetjani, uVamuhle kanye noSphenge.

Isiphila sitjalo esidliwako khulukhulu kaNdebele. Isiphila benza ngaso ipuphu.

Ifengwana yinto ebethwako lokha nakugidingwako emnyanyeni, isetjenziselwa ukugulega, isebenziswa bomma kanye namasokana wamaNdebele lokha nabagidinga iminyanya.

Nakutholakala bona mntazana ohlongakele. Umntazana lo ubulungwa ngendlela abantazana babulungwa ngayo, akabulungwa njengomuntu othethe. Ngesifo sakhe akuhlatjwa ikomo begodu isiko elilandelwako, kulandelwa isiko lekhabo umntazana loyo obulungwako.

Usomkhulumi mumuntu okhulumako emtjhadweni begodu okhulumako ohlelako bona umtjhado uzokukhamba njani. Okhuluma ihlelo lomtjhado begodu owazisa abantu bona njena sikhathi sani, sikhathi sokwenzani lokha abantu nabagidinga umtjhado.

Awa, abobaba akukavumeleki bona bambathe isithimba ngombana isithimba sembathwa bentazana kanye nabomma kwaphela.

Imbuzi ehlatjwa nakuqeda ukubelethwa umntwana. Yimbuzi yokuhlamba umuzi lapha bone khona umntazana begodu ngemva kwalokho kulapha banikela khona umntwana ibizo.

Iphotho yivunulo embathwa bomma abathethe yenziwe ngemincamo.

Ohlongakalelwe ngubaba wakwakhe uzila unyaka.

Amapatlagwana manyathelo, enziwe ngetayere nofana enziwe ngeplayistiki.

Umnyanya engiwaziko wokwamukelwa umntwana, umnyanya wokobana kubizwe umndeni, nofana umndeni wekhabo likababa ulethe izembatho, begodu unikelwe nomntwana ibizo.

Ubukhazi, mnyanya lapho ubaba ahlaba khona.

Umkhwekazi mumuntu wengubo, ongumakoti kamfokwethu.

Imibhalo yesiko nofana ephathelene nesiko engiyaziko, kokuthoma maketo, okwesibili yintambo, okwesithathu mdlalo weswazi.

Awa, ukuninana akukho, ngombana abantu bekhethu nofana ngendlela abantu abalandelela isiko ngakhona, batjengisa ukubumbana, begodu lokha nakuneminyanya bagidinga ndawonye eminyanyeni.

Umkgadi mumuntu okhombisa ukuthoma komtjhado wakhe, nozama ukwakha ubudlelani obuhle nomndeni wakhe omutjha.

Ukudla okuzilwa ngumalukazana, yinyama yehloko, ngombana inyama yehloko, yinyama eyaziwa ngokobana idliwa madoda.

Iye umvumo uveza imvelaphi yabantu, ngombana lokha umuntu nakavumako, uvuma ngelimi lakwabo begodi lokha nakagidela umvumo wakhona, ukugida ngendlela bagida ngakhona ngesiko lakhe begodu lokha nabagidako bembatha izembatho ezikhambiselana nokugida, kanye nesiko labo, lokho kuveza imvelaphi yabo.

Unomahlonjana, ngicabanga bona yingutjana, embatha bomma esele bathethe ukutjengisa ihlonipho begodu nokutjengisa bona bathethwe.

Ihlelo lokulotjolwa komntazana, likhamba ngendlela elandelako, kokuthoma khabosokana bazokuthumela incwadi yokubawa ubuhlobo emndenini womntazana. Ngemva kwalokho bekhabo mntazana, bazokuphendula incwadi leyo, bese kubekwa ilanga lapho bekhabo mkhwenyana, nofana bekhabosokana bazokulobola khona.

Ukudla okungadliwa lilutjha esitjhabeni samandebele, yinyama yehloko, ngombana idliwa bobaba.

Ilimi elinye enginesifiso sokobana ngilifunde lilimi lesivenda, ngombana amaVenda babantu abahloniphako, begodu abanepatho. Lokha nangibona amaVenda, ngibona umhlobo omunye ozifanela nesiko lethu lesindebele, ngombana ayahlonipha begodu alandela isiko labo kuhle.

Abantu lokhu abangakuthandisisi kuhle, nofana abangakuzwisisi kuhle ngesiko lami, kukobana bacabanga bona silinga ukukhuluma amanye amalimi lokha nasikhuluma ilimi lesiNdebele, kodwana LIlimi lethu. Bacabanga bona silinga ukukhuluma amalimI afana njengeSePedi kanye nesiZulu, kodwana ilimi lethu lesiNdebele ingasuthi lihlanganise amalimi amanengi.

Okwenza bona isiko lami libengelikhethekileko, kukobana nofana kungendlela elimbatha ngayo imibala ekhanyako nofana

Igwabo mnyanya lapho bahlabisa khona isokana esele, nofana eliyokuwela balihlabela

Umfumbezi mumuntu, othethe naye endaweni eyodwa.

Amakhosi, ayirarulula ngokobana abize labo bantu abangakaphathani kuhle, bona beze ekosini, bese batjho ngendlela abazizwa ngayo. Baveze bonyana yini lokhu okungabaphathi kuhle, okwenza bona baphathane kumbi. Ngemva kwalokho bazokulinga nofana bazokuza nesisombululo sokobana bangokulungisa njani lokho, ukwenzela bona abantu baphathane kuhle.

Inaka sisembatho esambathiwa bobaba.

Ngingatjho bona iphotho yivunulo embathwa bomma eselebathethe.

Iphephethu yivunulo yabantazana esele badlulisile ngekwesiNdebele esikubiza ngokobana kuthomba.

Ibhetjha ngingatjho bona yivunulo embathwa masokana esele adlulisile ngokwesiko lesiNdebele.

Isithimba ngingatjho bona yivunulo embathwa babantu bengubo eyenziwe ngesikhumba sekomo.

Itjorholo yingubo embathwa bomma abathethe bamaNdebele ukuhlonipha lapha bathethele khona.

Iporiyana yivunulo embathwa bobaba abathethe lokha nabaneminyanya.

Amapatlagwana manyathelo enziwe ngetayere nofana ngeplastiki.

Umtjhotjho yivunulo nofana ngingatjho bona yingcenye yevunulo embathwa bobaba nofana abantu bembaji esikweni lamaNdebele.

Ibhengela ngenye yevunulo nayo embathwa emkhonweni lokha umuntu

Amanambasikhambe manyathelo ambathwa bomma abagida u-one kanye nabantazana bequde.

Amacici ngingatjho ngithi ngokhunye abantu bengubo abakusebenzisako ukukghabisa iindlebe zabo lokha nabavunulileko bagqoke kuhle.

Ibherede yingwani khulukhulu yembathwa bomma abagida u-one.

Idzila sirholwani nofana yivunulo embathwa entanyeni khulukhulu yembathwa bomma esele bathethe.

Amatshega ngicabanga bona ngenye yevunulo nofana yezembatho embathwa maNdebele.

Iyerhana ngenye yevunulo embathwa bentazana bequde yenziwe ngomncamo omhlophe. Iyerhana limbathwa ngaphezu kwesithimba.

Ingejana anginasiqinisekiso sokobana yini kodwana ngiyacabanga bona ngokhunye kwezambatho ezembathwa maNdebele.

Ingwani ngingatjho bona sisembatho esithwalwa ehloko. Kuneengwani ezihlukile, kuneengwani zebusika, kuneengwani zehlobo. Iingwani zebusika abantu bazisebenzisa ukuzivikela emakhazeni. Iingwani ezimbathwa ehlobo ziingwani zokuzivikela elangeni.

Ikghororo yivunulo yabantazana bequde yoke ihlangene.

Umlingakobe mncamo owembatha bomma lokha nokuphume ingoma.

Inyoka ngicabanga bona nayo ngaphandle kokobana sikhulume ngesilwana ngicabanga bona inyoka nayo yivunulo ekhona esikweni lesiNdebele.

Anginaso isiqinisekiso sokobana imbatha nakwenzekeni njengombana ngingazi bona yivunulo enjani.

Incagu ngingatjho bona nayo yivunulo embathwako esitjhabeni samaNdebele.

Isititirimba yivunulo yamasokana.

Awa akukavumeleki bona abobaba bambathe isithimba ngombana isithimba kwaziwa khulu bona yivunulo yabantu bengubo.

Isiqobotjhelo ngingatjho bona sisetjenziswa sokubopha ingubo khulukhulu sisebenzisa bantazana kanye nabomma.

Itjholo yingubo embathwa bomma emahlombe ukutjengisa bona sele bathethe begodu nokuhlonipha umuzi lapha bathathelwe khona.